Izinhlangano ezizinze emphakathini, zinganikeza usekelo kubalimi, okuhlanganisa ukufinyelela ezinsizeni, ukuqeqeshwa namathuba emakethe.

Abalimi babhekana nezinselelo eziningi. Lapho benquma ukuthi yiziphi izitshalo okufanele bajikelezise. Lokhu kuhlanganisa uhlobo lwenhlabathi nokufaneleka, isimo sezulu, isidingo semakethe namanani, ukulawulwa kwezinambuzane nezifo, kanye nokutholakala kwemishini nabasebenzi.

Ngesikhathi sesomiso, abalimi bangabambisana ngokwabelana ngezinsiza njengamanzi nemishini, nangokusebenzisa izindlela zokonga ndawonye. Bangakwazi futhi ukuhlanganyela ekukhetheni izitshalo, ukutshala nokuvuna ukuze kuncishiswe ukulahlekelwa. Ukwengeza, abalimi bangasebenzisana ukuze bafinyelele izinhlelo zosizo lukahulumeni, noma izinketho zomshwalense.

Izithiyo ezifana nesimo sezulu esingalindelekile, izinambuzane nezifo, kanye nokuguquka kwezimakethe, kanye nezinselela zokulawula, kungase kuphazamise ukuqhubeka kwazo.

Kungaba umcimbi, usuku lokuzalwa, okanye iholidi, noma inqophamlando ekhethekile. Kanti ukubaluleka kwaso kusho ukwazisa lo osuke ekuphile, okukhombisa ukuthi ngihlezi ngisemcabangweni yakhe, futhi ukhombisa uthando analo ngami.

Inkomo uma izala, ilala phansi ikhiphe inkonyane. Iphuma ngekhanda nangezinyawo zangaphambili, mase kulandela ezangemuva. Emva kwalokho kuzophuma umswane, umase iyasukuma ikhotha inkonyane, mase iyalincelisa.

Ngokugcina ukudla kubanda futhi emathinini, lokho kusho ukuthi ukubola kuzoba kuncane. Lokho kuzogcina umkhiqizo wakho usezingeni eliphezulu. Lokho kusho ukuthi uzothola amakhasimende amaningi ngokuba nomkhiqizo osezingeni eliphezulu. Futhi uzokwazi ukwenyusa inani othengisa ngalo, lokho kusho ukuthi uma kunyuka inani othengisa ngalo neholo labalimi lizokhuphuka.

Ngokusebenzisa isixazululo somsoco esifanelana nesitshalo esithile kanye nesigaba sokukhula, ngokuhlola futhi ngilungise amapharamitha e-quality yamanzi njengezinga lokushisa, ukuhlola izitshalo ukuze ngithole izimpawu zokuntuleka kwezakhi noma ukweqisa.

Ngokuphakela amadolobha aseduze umfelandawonye ungangenisa imali, futhi ukhuthaze ukukhula komnotho wendawo okuholela ekwandeni kwamathuba emsebenzi. Ezolimo zingafaka isandla ekuthuthukiseni kwezindawo zasemakhaya ngokuhlinzela ngengqalasizinda, izinsiza eziheha amabhizinisi, nokudala amathuba emsebenzi.

Ijezi loboya elenziwe ngezandla, livusa umuzwa wokuziqhenya nokuzinikela ngekhono lakhe. Futhi kuletha imfudumalo ngokomzimba nenduduzo kanye nothando.

Uma ngingathola ithuba lokusekela umlimi wangakithi, ngingathokozela ukuthi ngithenge imfino yezintanga kanye nesipinashi kanye nembuya. Lokhu kungenza ngizizwe ngisekhaya, kungenza ngikhumbule ngezikhathi zethu zakudala.

Ipulazi lingaqinisekisa ukuthi izithako ezintsha ziyatholakala endaweni yokudlela ngokuthi babe nepulazi labo, lapho abatshale khona ukudla okunomsoco, futhi okunezakhamzimba, lapho abazokwazi ukuthola khona ukudla abazokupheka endaweni yabo yokudlela.

Uma kungathiwa angikhethe phakathi kwezimvu nezingulube, ngingakhetha ukufuya izimvu. Ngoba uma ngifuye izimvu ngingakhipha imikhiqizo eminingi eyahlukahlukene, engingabala kuyo indwangu, ngibale ubisi, kanye nenyama. Lokho kungenza ukuthi ngibe namabhizinisi amaningi ahlukahlukene.

Imiphakathi ingase ibe nezinto ezizakuqala ezehlukene mayelana nokusetshenziswa kwamanzi, njengokunisela kuqhathaniswa namanzi okuphuza. Okuholela ekungavumelanini nokungqubuzana, ukungakhulumisani nokubambisana okunganele phakathi kwemiphakathi kungabhebhethekisa izingxabano ngokusetshenziswa kwamanzi.

Imindeni elimayo idlulisela ulwazi namasu esizukulwaneni kuye kwesinye ngokusebenzisa isiko lomlomo kanye nokuqeqeshwa ngezandla. Imiphakathi ihlela imihlangano yokucobelelana ngolwazi kanye nezikhathi zokuqeqesha, lapho abalimi abanolwazi behlanganyela ulwazi labo nabasanda ukuhlanganyela.

Ukusiza ugogo uMa Ntuli ehlise izingozi angabhekana nazo ohlelweni lakhe lokutshala, ngingamluleka ukuthi ahlole uhlobo lomhlabathi nezinga le-PH, ukuze abone izitshalo ezingcono kakhulu ezingakhula. Ngiphinde ngimucebise ukuthi akhethe izitshalo ezikwazi ukumelana nanoma yisiphi isimo sezulu.

Njengesazi sezitshalo, ngingasho ukuthi lokhu kuthola kuye kwadlala indima enkulu kimi, noma bengazi ukuthi impova yomoya iyindlela ebalulekile yezinhlobo eziningi zezitshalo, kodwa lolu lwazi olusha olutholakele, luye lwangikhanyisela ngenkimbinkimbi yokuvuthwa kwempova yomoya.

Ngingalungisa izinhlelo zokunisela, ukuze nginxephezele izinguquko zemvula noma amazinga okushisa. Ngiphinde ngisebenzise amasu anjengamakhava emigqa ukuvikela izitshalo esimeni sezulu esibi.

Ukufundisa abalimi ukushintshanisa izinhlobo zezitshalo ukuze balondoloze ukuvunda komhlabathi, ukunciphisa izinambuzane nezifo, futhi kwandise izinhlobo zezinto eziphilayo.

Impova yomoya isebenza kahle ezitshalweni ezinjengotshani, kanye nezinye ihlobo lezihlahla. Ithembele emoyeni ukuze idlulise impova, inezinga lempumelelo eliphansi uma uqhathanisa nempova yezinambuzane.